Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka nna bothata mo bathong ba e leng gore ba batla tiro. Ka gonne di dira gore go nne thata go bona dikgatelo tse di maleba, kgotsa go fitlhela ditiro tse di tshwanetseng bokgoni jwa bone. Gape di ka dira gore le di-company di leke go tsaya batho ba ba nang le kitso, e kwa godimo ya data mme batho ba ba se nang yone ba palelwe.

Nna ke dirisa data e leng goreng ke duela gangwe ka kgwedi. Ke gore ga e fele ke dirisa ka tsela e e ke e batlang ka yone go tsena mo mafaratlhatlheng, go tsena mo ba di bitsa tsone di-social media mo inthaneteng yalo le yalo. Ke kgona ke dire tiro ya me ka yona, e farologane ka gonne ke duela gangwe fela ka kgwedi, ke be ke dira letsatsi lotlhe bosigo botlhe ke gore ga e fele.

Data e ke e dirisang ke reka ka six hundred and twenty-five, ke dirisa kgwedi yotlhe. Fa motho e le gore ba tla go e reka tshwanetse a tsene mo internet-eng, a batlisise ka leina la company e leng gore ke a e dirisa for yona data.

Nna tota ke dirisa data e leng gore ga e fele ka sejatlhapi ba e bitsa unlimited data. Ka gonne ga ke tlhoke go akanya ka di-gig kgotsa go felela ga data. Ke rata gore data e tsene ka ntlha ya kgwedi gore ke kgone go e dirisa ka botlalo, go tloga ka tshimologo ya kgwedi go fitlha mo e felelang teng or kwa bokgutlhong.

Tota thekenoloji ya five G, e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka go oketsa lebelo la go romela le go amogela data ka mogala. Seno se tla dira gore go nne le phitlhelelo e e tseneletseng ya inthanete, kwa mafelong a farologaneng. Go tsenya ditiragalo tsa inthanete tsa dilo ba e bitsa IOT le go tokafatsa ditirelo tse di jaaka mmino wa online, dipapadi tsa inthanete le dikgogakano tsa mo nakong ya nnete ba e bitsa ke real time connections.

Tota fa o reka ka mogala, o tshwanetse gore o tsene mo dikarolong tsa mogala kgotsa data mo founung ya gago. Go na le tsela tse di farologaneng tsa go dirisa seno, jaaka go tsaya data ka go bula ditirelo tsa data mo founung. Kgotsa go reka data kwa bank-eng kgotsa ko lebenkeleng la data, fa data e tsene o ka simolola go romela melaetsa go bitsa batho ka WhatsApp, kgotsa go bua le ditsala le losika ka mogala o o tshelang.

O ka kgona go reka data e ntšhwa, fa e fela ga o kgona o ka nna wa dirisa Wi-Fi, kapa dirisa data ka tlhokomelo, gore e seke ya fela pele ga nako.

Ka bokhutshwane o ka reka data kwa lebenkeleng, e tsene mo founung e be nna data, ga o fetsa o e dirise sentle gore o boloke madi.

Mo founung ya me nka bula se re se bitsang mobile hotspot-e, ke abela tsala ya me password-e gore e kgone go ikopanya le Wi-Fi ya me. Ka jalo o kgona go dirisa data ya me go romela E mail-e.

Badirisi ba tla nna le dikgetho tse di kwa godimo go ya ka ditlhoko tsa bone, go tla nna le kgololosego e kgolo mo tirisong ya data. Mme badirisi ba ba sa batleng go tsaya data e ntsi ba ka tsaya dithulaganyo tse di lekanyeditsweng. Thekenoloji e tla dira gore tshedimosetso e tsenwe ka lebelo le le kwa godimo, e be e dirise ka tsela e e molemo. Ditshenyegelo tsa data di ka nna tlase ka ntlha ya ditlhabololo tsa thekenoloji.

Ee, ke a dumela gore tiriso ya megala e botlhajana e siame go dirisiwa ke baithuti. Ke ka ntlha ya gore e ba thusa go tsenya le go amogela ditshedimosetso ka potlako, le ka tsela e e bonolo. Baithuti ba ka dirisa megala e e botlhajana go dirisa dipatlisiso go ikgolaganya le barutwana le barutabana gape, le go dira ditiro tsa sekolo mo inthaneteng. Gape megala e e botlhajana e thusa gore baithuti ba kgone go ithuta le go tsaya dikgato tsa botshelo ka botswerere. Ka jalo go dirisa megala e e botlhajana, go ba thusa go nna le phitlhelelo e e tseneletseng mo botshelong jwa thuto.

AI tota e ka thusa go tokafatsa boleng jwa dithuto tsa ditheo tse di golwane. E dira gore thuto e nne e le ya sekao e farologaneng le ikanyegang mo nakong e e tlang.